Kha tshenzhemo yavho ndi zwifhio zwithu zwihulwane zwine zwa vha na maanḓa na vhushaya nungo ha sisiṱeme yau ṱhogomela, ya mutakalo wa tshitshavha Afrika Tshipembe, ndi vhuongelo kana kiḽiniki.

Vhone vhanga ṱalutshedza hani madalo avho au fhedzisela kiḽiniki ya tshitshavha vhuponi ha havho, ndi nga ṱalutshedza uri dzikiḽiniki dzi a thusa ngauri malwadze ane ravha nao kana ane avha ori fara, nga roṱhe rovha risi ngasi zwikoni mara nga kiḽiniki ngauri ivha yo fara mishonga ine au badeli uya kona u lafhiwa mahala, muṅwe na muṅwe ua kona u swikelela u wana dzilafho.

Ndi ngani vhathu vhanzhi vha tshi ḓitika nga maanḓa nga zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha nṱhani ha khetho dza phuraivethe, ndi ngauri vha kone u zwi wana tshiṅwe na tshiṅwe mahala tsha uya ngaha vhulwadze vhune vhavha naho, ngauri asi vhoṱhe vhane vha ḓo kona u swikelela uya kha phuraivethe.

Ndi khwiṋiso dzifhio dzine vha vhona dzi tshi nga ita uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi shume zwavhuḓi nau shuma zwavhuḓi, ndi nga murahu ha musi vha tshi kho kona u fara vhalwadze vhoṱhe u fana, vha sa khethululi vha tshivha thusa nga mbilu dzavho vhatshi vha thusa kha zwoṱhe zwine vha khou ṱoḓa thuso khazwo.

Muvhuso unga tikedza hani khwiṋe dzi kiḽiniki dza tshitshavha vhuponi hahaṋu, unga tikedza nga ufha vhathu zwoṱhe zwine vha khou zwi ṱoḓa kana u vhudzisa zwine zwa shotha kha tshitshavha, musi vho ḓa dzikiḽiniki. Zwinga thusa arali mishonga ya malwadze oṱhe i hone uri vhathu vhoṱhe vha kone u wana dzilafho mahala.

U shaya vhashumi kha dzikiḽiniki dza mveledziso zwi kwama hani vhuimo ha tshumelo dza ṱhogomelo ya mutakalo dzine dza ṋetshedzwa, zwi ita uri vhathu vha ḓe vha ṱuwe nga tshifhinga tshi si tshone, kana vhathu vha ḓe vha dzule vha balelwe u thusiwa nga nṱhani ha uri vhashumi vha ḓovha vha vha sa lingani, vha tshi khou balelwa u kona u kona u thusa kiḽiniki yoṱhe.

Naa nono vhuya na tshenzhela u lenga tshifhinga tshilapfhu kiḽiniki nga ṅwambo wa uri hovha huna vhaongi kana vha dokotela vhasigathi, ee ndono ṱangana ngazwo, fhedzi ndo kona u konḓelela u vhuya u swika ndi tshi thusiwa,

Iṅwi ni vhona unga hu fanela u itwa mini u kunga vhashumi vhanzhi vha zwa mutakalo kha dzikiḽiniki dza tshitshavha, vha fanela u ḓivha uri vhathu vha tshila ngavho, nahone arali ha savha na vhaongi vhunzhi ha vhathu vha ḓo lovha. Zwino vhathu vhane vha nga kona u zwi gudela, zwi ngavha thusa uri vhavhe vhanzhi nga nṱhani ha uri u thusa tshitshavha ndi zwone zwithu zwavhuḓi.

Vhagudisi kana u gudiswa mushumo zwi nga thusa hani u tandulula ṱhahelelo ya vhashumi vha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha, zwinga thusa uri na vhunzhi ha vhagudi, ha vhagudiswa vha kone u zwi vhona uri mushumo wau onga vhathu ndi wa ndeme, na vhagudisi vha fanela u gudisa vhaṅwe vhaongi zwoṱhe u itela uri vha kone u thusa fhethu ho fhambananaho.

Musi vhashumi vha kiḽiniki vha tshi shuma nga maanḓa, zwi nga kwama ṱhogomelo ine vhalwadze vha i wana, vhone vha vhona unga u neta ha vhashumi zwi na masiandoitwa afhio kha vhundeme na tsireledzo ya ṱhogomelo ya vhalwadze kha dzikiḽiniki dzine dza vha na vhathu vhanzhi kana dzi sina vhashumi vhanzhi, zwi nga kwama uri kiḽiniki isi tsha tovha na tshumelo yavhuḓi, nga nṱhani ha uri vhashumi vha hone vha ḓovha vho neta. Mara arali vhanga shuma ngau ḓi funga vha nga kona u khwiṋisa uri kiḽiniki yavho I kone uvha na bvumo.

Vhone vha vhona unga ndi ngani dzikiḽiniki dza tshitshavha dzi tshi anzela u ḓala nga vhalwadze, ngauri kha phuraivele huvha hu khou to rengiswa tshiṅwe na tshiṅwe, zwino hafha noni kha kiḽiniki dza tshi tshavha vha wana tshumelo mahala.

Ndi khaedu dzifhio dzine vhaongi na madokotela vha sedzana nadzo musi vha tshi fanela u alafha vhalwadze vhanzhi u fhira vhane vha nga kona uvha lafha, ndi nga murahu ha musi vhathu vho ḓa vho novha vhanzhi ngeno madokotela na vhaṅwe vhaongi vha si vhanzhi, lune vha nga kona u alafha vhathu vhoṱhe. Mara arali vho pfhumbudzwa vha nga kona uya kha vhathu vhoṱhe vha malwadze uya ngau fhambana hao vha vha thusa.

Sisiṱeme dza didzhithala kana u buka vhalwadze zwi nga thusa hani u langa muhwalo wa vhalwadze nga nḓila yavhuḓi, zwi nga ita uri vhalwadze vha ḓe nga mbalo yo linganaho, ine vha ḓo kona u ṱuwa vho thusiwa vhoṱhe.

Vhone kana muthu ane vha muḓivha vhono vhuya vha bva kiḽiniki vha sa thusiwi nga nṱhani ha mitevhe milapfhu, ee ndo noya kiḽiniki ndasi thusiwe nga nṱhani ha uri tshifhinga tsha uri vha vale tshovha tsho swika, ngeno mutevhe u sithu lingana.

Ndi dzifhio dziṅwe nḓila dza u shumisa kiliniki dza mvelele dzine dza nga thusa u fhungudza muhwalo wo kalulaho wa vhalwadze, ndi nga murahu ha musi vhalwadze vha tshi kho ḓi fara zwavhuḓi, zwinga fhungudza malwadze zwa fhungudza na uri vhalwadze vhavhe vho ḓala.

Ndi tshifhinga tshifhio tshe vha vhuya vhatshi lindela kiḽiniki ya tshi tshavha, nahone tsho kwamani ḓuvha ḽavho, ndi nga murahu ha musi ndo bva nga iri ya rathi nga matsheloni, ya vhuya yarwa iri ya vhuṱanu ya tshikovhelelo ndi sathu thusiwa nga ṅwambo wa mutevhe we ndavha ndi khawo.

Ndi ngani zwifhinga zwilapfhu zwa u lindela zwi mafhungo o ḓoweleaho kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha, ngauri vhathu ndi vhanzhi nahone ahuna na peni ine vha i bvisa musi vha tshi ṱoḓa u wana tshumelo, ndi ngazwo hu tshivha na vhathu vhanzhi.

Ndi dzifhio ngeletshedzo dzine vha vha nadzo dza u fhungudza tshifhinga tsha u lindela dzikiḽiniki, ndi nga murahu ha musi vha tshi vula nga tshifhinga, tshine tsha ḓo kona uita uri namusi vha tshi yo vala vhavhe vho kona u thusa vhathu vhoṱhe.